Mosadi o tshwara thipa ka bohaleng ho bolela hore ho le thata ho le boima mosadi ke yena eo a tshireletsang lelapa la hae. Ke yena eo a tlang ka maano a hore lelapa la hae le dula le le hantle. Mme ke yena ya hlokomelang lelapa la hae, mme ke yena a etsa mariki ohle hore lelapa la hae le ba hantle.

Eya, le teng lebollo la banana. Mme lebollo leo la banana ho ntso ho etswa seo se etswang lebollong la bontate. Hobane ba rutwa ka bosadi le hore ba itshware hantle, ba rutwa melao ya bomme. Mme mme jwalo ka ha ba ka ha bontate re tseba hore botoneng ba bona ho etsahalang le bomme botshehading ba bona, ho na le seo se se tloswang botshehading boo ba bona boo. Ke tsona ntho se tswang lebollong moo la banana. Ba rutwa ka bosadi, ba fuwa tseo tsohle tseo ba tlamehang hore ba di tsebe jwalo ba basadi.

Dijo ha di lokiswa, di lokiswa ka tsela ya hore ho tlabe ho shebuwa hore tsatsing la kasheko keng seo re tlamehang hore re se tje letsatsing la kasheko. Mme Isiwe tseo tlamehang di jewe tsatsing leno. Ebe di kenyo ka hara pitsa di a di a phehuwa. Mme nne di tshelwe dinoko jwalo ha nako e ntse e ya, di hlokomelwe. Mme ha di ba hantle di tsholwe. Ha ke qeta ho tsholwa mme ebe ho tla tsholelwa batho bohle bo tlameha hore ba tsholelwa.

Ke nahana ha wa loka hohang hore batswadi ba hao ba fumane ho social media hore wa nyalwa . Ke bona batho ba pele bao ba tlameha hore o ba tsebise hore o se o fumane kgarebe e o nahanang hore ke yena o ka moetsang mosadi wa hao wa ka tlung. Ke bona batho ba pele bo tlamehang o ba bolelle batho hobane di bona ba tlamehang ba o lokisitse hore ba etse bo nnete ba hore o kgona ho ya habo mosadi. Ba bue le bomalome, ba lokise dikgomo. Jwale ntho ya hore batho ba social media ba bone ka nako eo e tshwanang le le ya batswadi ba hore la nyala ha se yona. Ya social media e tlameha e tle e ka morao batswadi ba hao ba se ba tsebile hore wa nyala .

Ke nahana ho temo nka a jwang ho sebediswa aloe. Hobane ke sona sejalo se loreng ra tseba ha ho tluwa ho tsa letlalo monana se tshwara letlalo hantle. Hobane ha re leka mabitleng ka mane ntho e sebetsang haholo ke matsoho. Mme ha re tsebe na re ahlangwela ke eng ha re leka moo. Jwale aloe ke yona e betetshana hore le ka sebetsana le mefuta e jwalo ya dintho tse etsahalang.

Karolo eo bo mela ya bapalami ho morwetsana ke hore ba tlo dula fatshe le ena mme ba mo fe ka tsa bophelo. Hore ha e le mosadi tlameha a itshware jwang hore ha kena ka hara lenyalo, tlameha a itshware jwang. Mme o tlameha a hlomphe molekane wa hae jwang. Mme ha ho na le mathata a etse jwang. Tseo tsohle tsa tobanang le tsona lenyalong mono ba tlo mo jwetsa hore o tlameha a etse jwang. Hore a mamelle hore a se lahlele ntono ho molekane wa hae. Ke yona karolo e ba e bapalang eno , ba etsa hore ebe mosadi ya le hore wa ikemela.